Hello? Ke kopa banka lona e nthuse hore na ke etse jwang App-ong mona hobane ke batla ho exchange tjhelete ee ya South Africa? Beke e tlang ke a tsamaya, ke ya Dubai. Le ntlhalosetse hore na di sebetsa jwang di-settings tsa App, ke tjhentjha jwang ka taba ya foreign exchange? Jwale ke kopa motho a ka nthusang bankeng ya lona ho mpha information kaofela e ke e hlokang pele ke tsamaya.

Ke founa tjena ntlheng ya hore ebe ha ke tlo thola ditjhelete tsaka tsa UIF hobane ke sebeditse dikgwedi tse tsheletseng fela, ya ba mosebetsi hothwe o fedile. Ene se ka nna, ene le ka taba ya company e ileng ya nfedisetsa mosebetsi pele ho dilemo tseo tse nne tse leng hore lona le batla ke di sebetse hore ke tsebe ho thola tjhelete eo ya UIF. Ke tlo le kopa ho botsa hore na jwale ke etse jwang hobane mosebetsi ha wa feela ka baka la ntho e nna ke e entseng e mpe, o fedile fela o fela? Ke etse jwang ho tloha moo hore ke thole ditjhelete tsa kgwedi tseo tse tsheletseng? Kapa lona le tla ya le lo bua le motho eo a nang hirile yaba mosebetsi wa feela ka mora kgwedi tse tsheletseng? Hobane ne ke tla ema dikgwedi tseo, dilemo tseo tse nne tseo tse le batlang hore ke eme tsona hore ke thole tjhelete ya ka. Jwale ke etse jwang ha o so le tje? Nhlalosetseng lona le le company e fanang ka tjhelete.

Ke nkile dilemo tse pedi ho kwala account ya ka hore ke save-er for dilemo tseo tse pedi. Nakong eo ntse ke save ka yona ke sa kgone ho sebedisa tjhelete ya ka, hono le thata mara ke thabile hore e tlare mohla ke bulang kamora lemo tseo tse pedi ebe mpha tjhelete e utlwahalang. Ene ne ke kentse tjhelete ya ka ke le mong, ho sena motho e mong re kopanetseng le yena. Ka mora lemo tse pedi ha kentsha ke lo sheba tjhelete eo, ha ekaba ya nkgotsofatsa hohang. E ne e sa nyoloha ho nahana ka mokgwa oo nna ne ke lebelletse ka . Ha e tla tabeng ena ya poloko ya tjhelete atjhe, ha ke tsebe ka nnete ke reng. Ne sa nkgotsofatsa.

Mosuwehlooho nka se mo romelle tjhelete ho yena hantle e yang ho yena dinomorong tsa hae. Ke tlo batla dinomoro tsa sekolo kapa tsa banka ya sekolo, ntho e nngwe le e nngwe e kopanang le sekolo. Ya ho isa ho mosuwehlooho nka se kgone ho e etsa, hohang.

Hello. Ke kopa ho botsa hore esale ke apply-ela credit card beke tse pedi tse fetileng ho sena motho a kgutlelang ho nna bankeng ya lona. Ke kopa ho botsa hore na jwale bothata e ile ya ba bofeng? Ke tsebe ho tseba hore na why ke so thole account-e eo kapa na ha ke tlo kgona ho e thola na?

Re tlo o bulela account-o e tlo re ha o ntso sebetsa ka thata botjheng bona ba hao e tle re ha o retire, o tsebe hore o tlo dula ha monate o je retirement ya hao hantle, ka tjhelete tse nkang hantle. Banka ya rona e tlo nyolla tjhelete eo ya hao kgwedi le kgwedi ka di-percent-e tse loketseng hore na wena o tla bo kentse, ho ya ka hore na wena o tla be o kentse tjhelete e kae? E tlo nyoloha ka mokgwa ono. So e tlo o thusa ka nako eleng hore ha o sa sebetsa, o so ituletse hae. E tla benefit-a o tlo be le retirement e hantle eleng hore o financially stable.

Tjhelete ya ha oso kgone ho e qeta kaofela ho e patalla hobane hodima hundred ranta e nngwe le engwe, tjhelete eo ya tswala ene e tswala ka fifteen percent-e. So o kgonne ho patala tjhelete e wena o kgonneng ho e nka ho rona. Ena e setseng ke ya tswala eleng hore o tlameha ho e patala. Tjhelete ya loan-o e ya tswala, e tswela pele. So o etse ka pele o tlo patala tjhelete eo hobane e ntse e tswela pele hape yona tswala eo, e tswala ho ya pele.

Mama ha hona mokgwa oo o tlo thola dikete tseo tse tharo ha eba o di batla hanghang. Tjhelete eno e tlotla e hafoleha e ba dikete tse pedi le mashome a supileng. Ho so tlo tswa ho wena o le motswadi hore na jwale ke etse jwang? Hobane ha kena tjhelete ya ho patala di-charges-e tseo tse ding tse eketseha hobane wena o batla tjhelete hanghang. Wena kgetha motswadi hore na jwale ha hole tjenana, nna ke etse jwang ke le ngwana hao?

Ha ebe o tlo bula account-o ho rona mona bankeng ya rona. O tlo tlameha o tle le proof of residence, bopaki ba bodulo moo o dulang teng, o tle le ID ya hao re tsebe ho o ngodisa. Kapo o tle le bank statement-e ya banka ono e sebedisa kgale o re hlalosetse. Ke tsona dintho tseo re tlo di hloka monana hore re o bulele account-o eo ya hao. Re ya leboha.

Ke tlo hlalosa ka mokgwa wa ono wa ho romella tjhelete difounung. Batho ba senang di-account-o di-advantages-e tsa teng le disadvantages tsa teng ke hore o kgona ho thola tjhelete ka mapele, o kgona hore o thuse batho. Empa ka nako tse ding o tlo thola line e le telele le sa kgone ho etsa hobane le bangata jwale line-eng. Ene motho e mong a ka kgona hore a utswe PIN a ntshe tjhelete eo. Ke tjhelete eleng hore e bohlokwa. Nna ebe ke bona eleng nthwe eleng hore ditjeho tsa teng di a kgonahala, ha e charge haholo di charges-e jwalo ka banka. Empa o tlameha o be aware hore batho ha ba sheba di-number tsa hao le di-reference hore ba tsebe ho ntsha tjhelete eo.